Andinakuyimisa le lori, ndiyixelele ukuba iqhuba kakubi. Into endinokuyenza ndingafowunela kwi-Road Management Traffic Corporation ndichaze ukuba bajonge ilori ethile ehamba kakubi endleleni, engabangela ingozi.

Ndingamxelela udrayiva ukuba ndikhwele ibhasi erongo ngokuba ayihambi le ndlela bendiqhele ukuhamba ngayo, ngoko ndicela andimisele kwindawo yokumisa, ndikwazi ukohlika ndikhangele enye into endinothi ndiyikhwele, eza kundisa emsebenzini.

Yenza ubomi bube nzima ngoba ngamanye amaxesha azihambi ngexesha lohamba, zihamba ngothanda kwazo, kungoko ndisithi zenza ubomi bube nzima.

Nenze impazamo, andiyi eThekwini, ndiya eLondon. Ndiyabona apha ukubana kubekho loo mpazamo, kwaye ndibhatalele inqwelomoya eya eLondon. Ndiyacela ke nindilungisele kusengethuba. Ukubana anikwazi ukundilungisela ngoku, ndiyacela imali leyo bendiyibhatele ibuyiselwe kwiakhawunti yam ngokuthi ndibe kanti ndishiya i-bank account okanye ibe kanti le mali iza kungena kwenye i-flight endiza kuthi ndiyisebenzise ngexesha elizayo.

Mabazame ukuchaza xayikhona ingxaki, xa bengazukuhamba ngexesha, xa imoto inengxaki bachaze ukuba imoto yonakele, bazawukwazi ke ukulungisa ingxaki. Bangavele bathethe nje nabakhweli, mabalungise indlela yothetha, mabalungise indlela yokwenza izinto kucace ukuba baphethe ishishini.

Into eyabangela kubekho ingxaki endleleni ngoba omnye umqhubi weteksi wayezama ukugqitha kwezinye iimoto, etyhudisa, engajongi imiyalelo yendlela ukubana kule ndawo uhamba kuyo akugqithwa. Yena wayehamba ngesipidi esiphezulu, etyhiliza ezinye iimoto, kwade kwenzeka nengozi, wakrwela nenye imoto.